Ndiyakholwa okokuqala bajonga impilo yomntana ukuthi ime njani, babuye bajonge owasetyhini lo ukhulelweyo ukuthi akanazifo ezikhoyo anazo kuye emzimbeni okufana neentsholongwane, i-tuberculosis kwanto nje enokuthi ichaphazele umntana. Kodwa ke ndiyakholwa iinto ezifana nemagciwana, iinto ezifana nee-cancer, ama-breast cancer zonke ezo nto ziye zijongwe.

Hayi andinoxoka ke kwelo into ababebenika bona kubanika isitofu. Iziphumo nxa ziphumile bayobagcina eluvalelweni ukuze bangakwazi ukosulela abanye abangenayo le COVID yayikhona. Kodwa ke nditsho ukuthi babezama ukuthi bazame uyiphelisa apha kubo emizimbeni.

Kubaluleke kakhulu ke ukwenza i-CPR ngokuthi ungakwazi ukukhusela umntu okanye ukunceda umntu ebezokuthi abhruze okanye ahlukane nomphefumlo wakhe. Ungakwazi ukunceda owomndeni, ungakwazi ukunceda oyena sihlobo sakho. Kubalulekile ukuthi i-CPR le ibe yinto oyaziyo ngokuthi ungakwazi ukuthi usindise ubomi bomnye umntu nokuba zange wambona nokuba ngumntu omaziyo. Ubomu bubalulekile buyafana.

Iinkonzo zeluleko kwaye kwimeko enje ziye zikhawulelane kwaye zincedisane nalo mntu uhlukumezekileyo ngokomzimba nangokomphefumlo, kwaye zisebenzisana naye abe kwimeko kwaye abuyele kwimeko entle ngokwengqondo, akhululeke akwazi ukuthi azibone engumntu ngoba usube ehlukumezekile engasazazi ingqondo le ingasasebenzi ngokufanele ukuthi iyasebenza. Iye ibancede ke ukubuyisa isidima, ukukwazi ukuze aphinde acinge abuyele ebuyeni yena engumntu lowo.

Isifo soxinezelelo lwegazi olwaziwa njenge-high blood pressure ngelesiNgesi. Kufuneka uzilolonge okokuqala ukuze ugcine umzimba wakho ekwimeko elungele ukuthi ikwazi ulwa intsholongwane zeli sigulo. Utye ukutya okukha okuya egazini, izakha mzimba kwaye uthobe kwanto ebangela ukuthi i-pressure yakho lwegazi uxinezelelo elo lonyuke.

Kuye kucede kwaye kungaze kuncede ngokuthi abanye abakwazi ufikelela kwezo ndawo zinekhemesti. Kwezi venkile ziqhelelekileyo kwaye zikufitshane ebantwini kuye kuncede ngokuthi umntu akwazi uthi nxa kefikelwe sisigulo abaleke aye kule ndawo aqhele ukuthenga kuyo kwaye ayaziyo nokuba ayoqala enye okanye ibe ikude kunalapho ahlala khona.

Ewu, ayike leyo iye ifune umntu okholelwayo kuzo ezo zinto ingaba ngugqirha okanye isigulane eso umntu onokwazi ukuthi athathe inyathelo. Ukuba ngugqirha okholelwayo uza kuthumela kodwa ke uba ngugqirha ongakholelwayo kwezo andiqondi ukuthi angakuthumela kwabo gqirha besiNtu.

Kumcebisa ngokuthi makangaqali nokuyijonga angayinaki kwa into ezovela kulo elo yeza ngokuthi makaqale aphande, azame ulwazi oluphangaleleyo ngalo elo yeza kwaye aqinisekise nobungozi obuza nelo yeza ngokuba ke akuthembeki okuvela kuzo ezi intanethi kwaye andinomcebisa ukuthi makaye kulo, makazame elinye apho khona lisemthethweni iyeza elo.

Sikhule sisazi ke uxinezelelo lwasemva yinto yabantu abamhlophe, kodwa ke sithi ngoku ngokuhamba kweminyaka siyibone ukuthi into okhule ngayo iye ihambe ihambe ikuhlukumeze ekukhuleni kwakho. Ngoku ke kufuneka ukwazi ukuthi ulungiselele ikamva lakho ngokuthi uqale emva apho usuka khona uzilungiselele ulufumane uncedo.

Ndingatsho ndithi ndingomnye wabo ongenalo ulwazi oluphangaleleyo ke kulena into, kodwa ke ndiyayazi ukuthi uncedo lwengqondo uyakwazi ulifumana i-counselling ngokwelesiNgesi. Bayakwazi ukunceda ngalo kuzo izibhedlele, bayakwazi ukuthi bakunike ulwazi bakukhuphe kuyo loo meko ube uzobe ukuyo nawe.

Ndingatsho ke ndithi lona lona lubalulekile ngoba luye luncede ubomi bakho. Buye ukhuselwe wena ngokuthi xa uzazi ukuthi awusebenzisi ezokhuseleleko lozwecantsi yiya uyokhangela olu ncedo, uye ulifumane ngokuba lizokukhusela kwaye lizokukwenza uphile ubomi obu obupheleleyo. Ngoba ke izizathu zokuthi uthi awuzukwazi ukukwenza kuzokwenza ubesendaweni apho khona ungazibona sowufumana olu gciwane, ngoku ke kuyanyanzeleka ndiyakhuthaza ukuthi mayenziwe loo nto.